Ndi ya uri kha vha ite phakhedzhi ine yavha yo include na zwiḽiwa na transport uri musi ho no vha na tshiwo vhathu vha muṱa vha sa twe vha khou vha na thaidzo ya uri iṅwe tshelede ri ḓo i wana gai yo phetsha phetsha.

Ndi vhona hu sina phambano ngori na dzi phakhedzhi dzine wa dzi wana musi wo renga airtime wa renga data kana wo renga nga bannga dzi vha dzi kha ḓivha nthihi.

Ndi dzi ḽaini dzine muṅwe na muṅwe a amba nga dzo uri u tshi a UIF u tea u tou vha wo to ḓi vhudza uri u khou eḓela hanengei ngouri hu dzula hu na vhathu ende tshumelo ya hone i slow.

Tshibugwana ndi tsha ndeme ngauri musi una tshibugwana uvha u kho to amba uri iwe u kho tamba na vhanwe zwine vha kho tamba zwone u mudzulapo wa hanefho hune wa kho dzula hone zwine zwa amba uri ḓuvha ḽine ha vha na tshiwo vha ya ḓa vha tikedza hu si na luambo na heneyo tshelede yo no bva ya dovha hafhu ya tikedza kha zwine zwa kho tea u itiwa.

Ndi ya uri a dzhie tshelede i ne a teyo i badela kha ṅwedzi a i hafule nga vhukati a i badele luvhili kha ṅwedzi muthihi uri zwi stallment tshawe tshi tsele fhasi u ṱavhanya.

UIF ndi ḓivha uri ndi fhethu hune vhathu vha ya hone vho fhelelwa nga mishumo vha tshi kho ṱoḓa tshelede dzavho musi vho no wana tshelede dzavho dzi vha thusa uri vha kone u vha vha khou ḽa musi vha tshi kho dovha hafhu umaketa.

Ndi u dzumbetshedza phini yau wa maker sure uri hune wa vha u hone ahuna vhathu u kho ita phini ine a i ngo ḓowelea ine a huna muthu ane anga i humbulela a si mabebo au a si uri a si mabebo au ngauri vhathu vhanzhi vha tshi thoma vha humbulela mabebo au vha ita phini ine muthu u ḓo balelwa u i humbulela.

Ndi ḓivha uri prime rate ivha i kho to amba uri ndi lowest rate ndi rate ya fhasisa ine bannga yanga kona uni koloda tshelede nga khayo zwi tshi khou amba uri i nga si vhe fhasi heyo prime rate i kho to gonya i tshi ya zwi tshi khou bva kha credit score tshaṋu.

Ndi nga ya fhethu hu no ḓivhea sa master currency foreign exchange or collectors exchange or travel ex ford burg exchange.

Ee ndi vhona zwo tea uri bannga i dzhie tshelede kha tshelede ine wavho vhea yone arali u tshi khou dzhia tshelede tshifhinga tshisa thu swika ngauri na bannga i vha i na contract na iwe ye wa saina wai tendela uri iwe u ḓo vheya tshelede for tshifhinga tshingafhani u tshi vho dzhia tshelede nga murahu ha musi tshifhinga tshisa thu swika u vha u kho vha bvisa kha badzhete ngouri tshelede bannga i vha i si nayo.

Ee ndono vhuya nda pfha ngahazwo musi muthu a tshi khou renga nnḓu yo no dzuliwaho nga vhathu huyavha na dzi tshelede dzine dzavha dzi nga nnḓa ha loan so u tea u vha u na tshelede yo u badela dzi ḽoyara uri u kone u exchange madzina na title deeds.

Ndi nga uya fhethu ho ḓoweleaho wa ya kha zwiimiswa zwine vhathu vhanzhi vhaya khazwo nahone zwi re mulayoni wa sa ite zwithu nga dzi back door ndi hone hune wa ḓo vha wo shavha magevhenga nga ngazwo.

Uya nga ha nṋe forex ndi global market place hune dzi kharentsi dzavha dzi kho tradiwa hone.

Zwi ita uri vhashumi vhawe vha tshi ya u u kiḽeima vhasa wane tshelede dzavho arali ene mushumi o vha a sakhou isa tshelede hangei kha unemployment insurance fund.

Ndi nga murahu ha musi u tshi kho to ya wa kiḽeima mara wa vha u kho vhudzwa upfhi hu na mushumo wa vhuya wa shuma wone kale before u tshi shuma hoyu une wa vha khawo u kho to thoma wa ya wa ṱoḓa mabambiri mafhio ofhi haningei uri u kone u wana tshelede dzau zwi a bora nga maanḓa u na ṅwana muṱuku zwivha zwi kho u tsitsa zwitshi u gonyisa ndi vhona ungari vhanga zwi kundela ngauri arali vho fhelelwa nga mushumo vha ya vha kiḽeima vha sa thu thoma u dzhena kha muṅwe mushumo.

Vhathu a vha tu vha na nḓivho yo ṱandavhuwaho zwi tshi ḓa kha dziphoḽisi ndi vhona ungari vharengisi vha dziphoḽisi vha amba zwivhuya fhedzi vho takalela uri iwe u kho saina vha ḓo kona u wana tshelede. Ndi vhona ungari zwi na vhundeme uri vha explain mafhungo oṱhe o fhelelaho kha vhathu vhane vha khou dzhia dziphoḽisi khavho.

Ndi vhona u nga ri muvhuso u tea u tendelela vhathu vhoṱhe vhane vha kho renga nnḓu lwa u to thoma uri vha kone u wana sapusidi hu sa tou pfhi ndi uri vhathu vho no hola vhungafhani uya kha vhungafhani ndi vhone vhano wana sapusidi musi u tshi khou renga nnḓu lwa u thoma ngori uvha u kho ṱoḓa thikhedzo yoṱhe ngori uvha u sa tu vha na nḓivho yo ṱandavhuwaho.

Ndi vhona ungari zwo fanela uri u ite ṱhoḓulusiso nga fhethu hu ne wa khou renga hone nnḓu na fhethu hune wa kho dzula hone na uri iyo nnḓu u ḓo i badela nga miṅwaha mingana.

Ee ndi vhona uri yo khwaṱha vhukuma ngauri uri muthu a sikemiwa hu tovha na hu na zwea a trickiwa ngazwo a mbo ḓi tenda vha nga soko ya kha bannga vha thoma u dzhia tshelede hu vha hu na zwe wa puṱedza zwone wa fha access ya uri vha ye kha tshelede yau.

Ndi vhona zwo yo tea tshelede ine vha i wana uri i nga badela zwithu zwine vha khou tea u badela zwa vhutshiloni havho fhedzi i tshi fhela arali u sathu wana mushumo u thoma u vhilahela ngauri u vha u si tshena tshelede ine wa kho i wana uri u kone u ḓi ṱhogomela mara arali wa fhedza wo ṱavhanya u wana mushumo u nga si zwi pfhe.

Ndi uri musi wo bvisa diphosithi i u thusa uri i tsitse instalment tshe wa vha u khou tea u badela tshone tshi vhe fhungudze u badela tshelede ya fhasi zwine zwavha zwikho thusa uri uri u seive masheleni.

Ndi dza uri muthu a tshi yo renga nnḓu u to thoma a ita risetshe nga fhethu hune a kho dzula hone a sa ite mistake wo renga fhethu hune a ḓo fhedza a si tsha u takalela ngouri tshikolodo tsha nndu tshi a lengo fhela ende dziṅwe ndi dza uri muthu a tshi renga nnḓu u to vha ana tshelede ye a i seiva u itela dzi dzi cost dzine dzavha dzi nga nnḓa ha ḽounu uri a kone u dzi badelela arali hu nnḓu ya kale a ri kho ṱoḓa u rinoveithiwa avhe a na tshelede yo ita zwithu zwo no nga zwezwo.

Ndi ya vhuṱhongwa forex kha ikonomi yashu ngauri i ri thusa uri vhathu vha kone u tshentsha dzi kharentsi si dzo fhambananaho dza maṅwe mashango na dzi investment kha vhathu vhane vha vha vha kho ita dzi forex trading.

Ndo vha ndi tshi ḓo maker sure uri ndi khou vula akhaunthu nda vha ndi kho saiva tshelede ṅwedzi muṅwe na muṅwe ya nnḓu yanga yo thoma naho ndi sathu vha na vhuṱanzi uri ndi kho ṱoḓa u renga nnḓu nga ya hani ya vhugai just uri ndi vhe ndi kho rasa dzi fund uri ndi tshi yo dzhia decision ndivhe ndo no vha na tshelede ine ya ḓo nthusa.

Ndi zwa vhuṱhogwa uri u ḓivhe uri nnḓu ine vha kho renga yone fhethu hune vha kho renga hone ndi fhethu hune ya ḓo vha ḓisela phurofiti namusi arali musi arali wo dzhia decision ya u yo u rengisa heneyo nnḓu.

Ndi nga murahu ha musi muthu o ita debit oda ine a ḓivha uri every month hu ḓo vha na tshelede yo no kho bva itshiya kha yeneyo akhaunthu a tshi ḓivha uri u khou seivela mini.

Zwi a thusa nga maanḓa ngauri uya kona u dzhena online wa tshekha dzi rivews uri vhathu vhanzhi vha khou amba nga iyo khamphani zwa vhuḓi na, kana vha kho amba zwivhi fhedzi nga hayo wa kona u dzhia dizishini before u tshi dzhena u dzhoina.

Nga u dzhena kha website ya heneyo insurance ine vha kho ṱoḓa yone vha vhona uri ndi zwifhio zwine vha ufha zwone zwa u shumisa ḓuvha na ḓuvha na hone mbuyelo dza hone ndi dzo ima nga nḓila ḓe na hone u badela vhugai.

Ee vhathu vha re na vhana vha to vhea mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha phanḓa ngori arali ṅwana a soko lwala u tshi ḓivha uri hu na medical aid mara u sa shumi ḓuvha na ḓuvha hone dzi benefit dza hone dzi tshi vhaliwa, u ḓo balelwa u isa ṅwana ha doktha kana hanefho hune wa kho to mu isa hone ra thusalee ngori uvha u sa ḓivhi uri tshelede i renga ngomu khadini i ḓo khavarana.

Ndi u to dzhena nga ngomu banngani wa amba uri u kho ḓo vala khadi vha dza ṱoḓa akhaunthu namba wa vhafha na aids kana u fha khadi namba na na phini yau, wa panga magunwe u sumbedzisa uri u khou tendelana nazwo uri u khou vala khadi.

Muthu ane avha o khetha puḽane ya vhuongelo ndi yone na vhuyelwa vhukuma, ngauri u vha o nanga o sedza uri ndi zwifhio zwine a ḓo benefitha khazwo.

Uri a dzule o dzumbetshedza phini yawe, na uri arali zwi tshi konadzea founu yawe i songo fhiwa vhathu muṅwe na muṅwe a i fara ngauri muthu arali a tshi ḓivha phini o dzhena kha founu yawe u a kona u dzhena kha bank account a bvisa tshelede.

Vhuṱanzi vhune zwikolo kana dziyunivesithi dza vhu neya musi ho itiwa mbadelo ya lu ya luṱingothendeleki ndi ya uri, vha sende mesedzhi wa u sumbedzisa uri tshelede yo bva kha nnyi ya kha kha wonoyo muṋe wayo.

Ndi dzhia tshelede i re kha akhaunthu yanga nda i transferela kha account yawe ya tshikolo ndo shumisa student namba tshawe uri tshelede i tshi bva iye kha account yawe ine ya ḓo vhonisa madzina awe uri o badela.

Ndeme ngauri zwi vha zwi khou pfha uri u vhe na peace of mind u tshi khou ḓivha uri tshelede nda i badela yo ya kha akhaunthu ya vhukuma a ingoya kha akhaunthu i si yone nahone a hu na nomboro ye nda khakha.

Ndi a uri arali na hekiwa tshelede ya dzhiwa yoṱhe ni vha no vhudza tshelede yanu yoṱhe, dziṅwe ndi a uri arali na vha ni na zwithu zwo no kho to uri zwi kho itea nga tshithu tshifhinga ni kho ṱoḓa tshelede ya emergency nga hetsho tshifhinga tshelede i hone mara no i valela, zwi a ita uri nazwo zwi ni konḓisele vhutshilo.

Zwi a thusa nga mannḓa u shumisa tshelede nga luṱing thendeleki ngauri zwi vha zwi kho leludzela tshifhinga tsha u ya dzi banngani u tshi ita dzi ḽaini uri u badele, na uri u a kona u tou badela straight kha yunivesithi zwi sa ṱoḓi na uri hu thome uye tshikoloni hanengei.

Pulane ya vhuongelo i vha yo eḓana ngauri na musi arali u muswa mara u na pulani musi zwezwo vhaisala kana wo ṱangana na khombo, u ya kona u adimithiwa kha sibadela tshine wa vha u na fhulufhelo natsho a ḓivha uri u ḓo ṱavhanya wa thusiwa.

Dzi vha tsireledza ngauri tshelede ine yavha yo valeliwa ivha i safe asi tshelede ine yavha uri ri nga ri i kha makete musi makete wo tsa kana wo gonya i ya gonya, zwivha zwikho thusa fhedza uri tshelede yawu u vha u kho ḓivha uri yo vhulungea hanefho kha akhanthu yau.

Nga uri sisteme dzavho dzi kho shuma musi mubebi wo badela tshelede vha a kona u wana proof of payment nga u ṱavhanya i nga ḓa sa sms kana sa stament kha email.

Ngauri muthu a tshi u vula akhaunthu vha mu vhea fhasi vha musumbedzisa uri heyi account i na dzi tshadzhisi dza so much, tshelede ine ya ḓovha i khou bva kha akhanthu yau ndi heyinoni, tshelede ino dzhena ya dzi phurofiti dzau ndi heyi noni like vha khagala vha gudisa muthu uri a kone u ḓivha uri hukho itea mini nga akhanthu ane a kho ṱoḓa u vula yone.

Nga u vula akhaunthu ine yavha na savings, kana nga u ṱoḓa akhaunthu ine ya vha uri i mufha option ya uri, arali a yeṱhe tshelede ya hone i vhe fhasi a sa tou badela tshelede nnzhi nnzhi.

U vha o takalela sevisi ine vha kho mu ṋea yone na mbadelo dzine a vha a khou badela dzone arali dzi fhasi ende i tshi mu khavara kha zwithu zwinzhi vhathu vhanzhi a vha ṱoḓi u tshintsha.

Uri arali muthu ano khou badela, avha a songo sedza uri u khou panga akhaunthu ya vhukuma anga rumela tshelede kha akhaunthu i si yone, zwa fhedza zwi kho mu konḓisela nga maanḓa uri a i wane murahu kana no i wana a sa i wane.

Ee u badela tshelede nnzhi uri u wane thuso kha zwa mutakalo ndi zwithu zwine ndi zwavhuḓi ende zwi a vhuyedza ngauri zwi vha zwi kho amba uri u kho vhoniwa nga madokotela a ḓifarenthe ende arali u kho vhaisala, thaidzo yawu a ṱavhanya a tandululea a u iti zwo ima dzi ḽaini dzine dza u fana na dza musi u kha public.

Ndi vhona ungari i ya thusa vhathu ngauri musi muthu a tshi khou shumisa mobaiḽi money zwi mu leludzela tshifhinga tsho ya banngani, na tshifhinga tsho ima dzi ḽainini ndi uri zwithu zwoṱhe uzwi ita hanefho kha founu yawe.

Ndi vhona ungari life cover i nga ita uri kha muṱa hu vhe na u fhulufhelana na u vha na security uri arali mugede a nga lovha zwi amba uri riṋe vhutshilo hashu vhu kha ḓi ya phanḓa nga yeneyo tshelede ine ravha uri ri ḓovha ro i wana.

Uri arali wa vha careless vhathu vha ya u scamer ende na tshi na dzi bannga dzi ya tshadzha dzi interest rate khulwane dzine wa fhedza na tshelede ya hone ine wavha wo vhea u si tsha vhona uri wo i vhetshela mini.

Ndi ngauri credit score yanu i ya hula ya ya nṱha ngauri ni vha no badelela tshikolodo tshe navha no dzhia zwi amba uri ni a kona u shumisa tshikolodo, ya dovha hafhu zwa thusa na uri ni avha na dziṅwe bannga nnzhi dzine dza vha uri dzi nga konau ni koloda arali ni kho dovha na koloda.

Akhaunthu ya bannga kha nṋe ndi nomboro dzine dzavha dzi kho ṱalula dzine dzavha uri ndi dzi personnel kha iwe uri hoyu ndi nnyi muthu u kona u dzi shumisa uri a wu pangele tshelede nahone i swike kha iwe i sa ye kha dziṅwe account.

Ndi tsha uri u tshi vula akhaunthu u dzhia tshiṋepe tshawu u sumbedza uri u kho verifaya uri ndi iwe wane u khou vula akhaunthu nahone zwi sa vhuye zwa ṱoḓa na uri u ye banngani na khadi yawu vha ḓi to i khoria i ḓe kha iwe.

Ngauri tshelede ya hone ndi khou i hadzimela mini arali ndi kho i hadzimamela zwithu zwine ndavha ndi kho zwi ḓivha uri zwone nga zwone zwine zwi a ḓura nahone ndi nga si zwi afode ndi nga pfha ndi si na thaidzo no dzhia ḽounu ine nda nga i badela nga miṅwaha miṱanu.

Ṱoḓe u ḓivha uri kha iyo miṅwaha ine wa kho mpha yone interest rate ya hone i ḓovha yo ima kha vhugai nahone a i nga tshintshi na i ḓo dzula i yeneyo ine vha kho mpha yone naa.

Ndi uri kha tshi kha tshimbila na dzi bannga dzo fhambananaho nahone a dzhie puḽane ine ya vha uri i ḓo thusa ane ya dovha hafhu ya vhavhalela tshelede yawe.

Ndi tsha uri hano maḓuvha a u a kona u ita ḽounu nga ngomu ha mobaiḽi money, and then na tshelede musi u khou i rumeliwa wa kona u vhona uri yo dzhena nga tshetsho tshifhinga na iwe wo rumela tshelede u ya kona u zwi vhona zwori tshelede yo bva nga tshetsho tshifhinga.

Ndi masheleni anga ndi ḓo a vhulunga hanefho nga ngomu kha wallet yanga ine yavha founu nda dovha hafhu nda vhulunga na zwithu zwanga zwoṱhe nonga dzi ID, dzi drivers ḽaisentse, nda vha uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda nga tshi wana kha wallet matsheloni hanefho kha founu ya .

Ndi a humbula insurance ya life cover uri ndi yone ine ya kho amba uri arali nṋe nda nga ṱuwa shangoni zwi amba uri muṱa wanga u ḓo sala Wo vhulungea nga mannḓa ngori vha ḓo wana masheleni ane a ḓo vha isa phanḓa na u vha thusa.

Ndi dza uri phesenthedzhi ine nda vha ndo fhiwa yone ya uri ndi ḓo badela zwezwo themo ya goloi i tshi fhela ndi vhugai ngauri tshiṅwe tshifhinga baḽuni ḽi a thusa tshiṅwe tshifhinga ḽi a vhulaya.

Ndi wa uri muthu muṅwe na muṅwe uya lovha zwi sa ambi uri muhulwane kana ndi muṱuku naa arali a na tshelede nahone a tshi afoda uri a nga wana life insurance ndi vhona ungari ndi khwiṋe a tshi i wana.

Ndi tsha uri mobaiḽi money i a thusa nga maanḓa nga murahu ha musi arali wo wana tshelede wa vha u si na ya u ṋamela u a kona uri u transferela muṅwe muthu a ḓi ufha cash u kone u wana iyo ṋama u so ngo vhuya wa thoma wa ya banngani, nda dovha hafhu nda nga amba uri i a leludza zwithu zwinzhi arali u kho ḓo badela muthu u mu badela hanefho kha founu a u iti zwo ima dzi ḽainini banngani.

Ndi nga dzhia phetho nga nḓila ya uri ndi gai hune havha na veḽu arali hafha hunwe huna veḽu ya nṱha kha huṅwe zwi amba uri phuraisi ine nda ḓovha ndo i vhea ya uri vhahiri vha ḓo badela yone dzi nga si fane.

Ndi zwa ndeme u ḓivha uri u ḓo fhedza u i badela lini ngauri zwi thusa kha uri u puḽane zwithu zwau zwavhuḓi ngori tshikolodo tsha u hadzima tshelede tsha tshifhinga tshilapfhu a si tshithu tshine u ngari u ḓo tshi badela nga ḓuvha ḽithihi.

Ndi ya uri itsho tshifhinga tshine nda ḓo vha ndi khou badela iyo ḽounu murahu ndi ḓo vha ndi kho shumisa interest rate dzifhio i ḓovha i kho tshintsha kana i ḓovha i heneyo nthihi ye vha mpha yone mathomoni naa.

Ndi wa uri ndi tshi lovha muṱa wanga u sala na tshelede nahone tshelede i no vhonala ine ya ḓo vha thusa uri vha ise phanḓa na vhutshilo, ya dovha hafhu ya thusa na kha vhana uri vha ye zwikoloni vha sa humbulesi uri a vha tshena mubebi.

Ndi tsha uri musi a tshiya tshikoloni u tea u vha a na bannga yawe uri bazari yawe i kone u mu pangele tshelede kha bannga yawe, na uri zwi dovha zwa thusa hafhu uri avhe na nḓivho an u ṱanḓavhuwa muhumbuloni uri account yawe u i shumisisa hani nahone a tshi ya kha founu u itisa hani asa vhe uri muthu ane a nga ḓi wana a tshi vho sikemiwa musi a tshi vho shuma.

Ndi zwauri arali muthu ana insurance uvha o vhea vhaswa vha vhathu vha hawe kha kha kha nḓila ya vhuḓi ngauri musi na musi ono lovha vhaya kona u sala vha tshi tshila zwavhuḓi ngori vha vha vho wana tshelede.